Ndifuna iakhawunti endiza kuthi ndipeye ngayo engenamrhumo obizayo, endizokwazi ukugcina ngayo imali apho noko inzala ithi ibe ntle.

Ndiza kuthi ndiaplayele unyaka ozayo kwakhona for ukufumana le granti karhulumente. Ndiya kuthi ke ngeli xesha ndibe ndizama umsebenzi okanye ndiqale ishishini lam ukuzama ukugcina imali eya kuthi indincede kunyaka ozayo.

Abanalo ilungelo lokugrogrisa, ishishini labo alikho mthethweni. Kwabona babuya bayone ngokwabo nangenzala ebizayo, benza kube nzima ukuyibuyisa le mali.

Ndingamcebisa ukuba ajonge isimo kwindlu leyo ekuso umgangatho waso, futhi ke athi ukuqaphela amatyala enothi indlu leyo ibe phantsi kwawo. Amatyala anjengombane kunye namanzi kwamasipala.

Makajonge indawo leyo aza kuthi athenge kuyo umzi ukuba uyakholiseka na yiyo, iphephile na indawo leyo. Izonelise futhi ke zonke izidingo zosapho lwakhe ayokuthi ahlale nalo apho, angenzi inkcitho kwindawo ayakuthi ayishiye.

Kubalulekile ukuba usebenzise ulwimi oluvayo okwaziyo ukulufunda futhi oluqondayo. Awunawukwazi ukuziqamangela ngezigqibo, ngemali ungazi noba uzawukwenza inzuzo okanye inkcitho ekugqibeleni.

Ndingaqhubeka nale akhawunti bendigqibe kwasekuqaleni ukuba ndiza kuyivula. Idiphozithi yimali othi uyikhuphe kanye, kwaye ndawukonga esi sivuno sikhulu bendisifuna ekupheleni kosuku. Ukanti ke ezineemfuno ezisezantsi zona, ziya kuthi zindilibazise.

Ukhona umehluko oyiboleka kumbolekisi wezimali ongekho sesikweni. Ithi inzala yakhe ibe phezulu kakhulu futhi ke ngokuyibhatala, uye uxhesheke. Kanti xa uyifumana ebhankini, inzala yayo iye yenziwe iziqingatha futhi ke neenyanga zokuyibhatala, zithi ukuba liqela.

Uziva unekxalabo yaye ke uhlala unoloyiko ngokuba imali yakhe xa eyifuna uyayifuna. Futhi ke ihlala isenza ixhala inaloo nzala yayo iphezulu kanobom. Uhlala uzibona ukuba ingathi unalo notshaba okanye ke ubone ukuba ubomi bakho busemngciphekweni.

Ukungena kulo mbutho wokungcwaba ayikokuzibizela kufa, nto nje kukukhawulelana nonongekehli. Kaloku imali yomngcwabo onesidima futhi ondilisekileyo awunokwazi ukugcina imali yawo inyanga enye okanye iiveki ezimbini xa sele umntu ethe watshaba. Kodwa ngokungena kulo mbutho ugcina imali iinyanga eziliqela, nalapho uye ufumaniseke ukuba imali eye ifunyanwe iyakwazi ukwenza zonke izidingo zomngcwabo xa sele kunjalo.

Ndicinga okokubana eyona nto noko ethande ukuba nzima kakhulu kukonga, ukongela ukuyithenga indlu. Kaloku sihlala sinezidingo mihla le, kanti ke ukonga imali noko kuye kuthande into uba yinto apha emathidala. Ukanti ke ayinoze ibe yinto enkulu kakhulu ukulawula indlu esele uyithengile, engeseyiyo indleko eya kutya empokothweni yakho.

Ucwangciso lwesibhedlele lona noko luthande ubiza kancinci kune-medical aid. Lukunika ukunakekelwa kweendleko zasesibhedlele kuphela, hayi xa ungaphandle. Kanti i-medical aid yona uthenga ngayo amayeza nangaphandle kwaye ke noogqirha babucala, uyakwazi ukusebenzisa i-medical aid yakho.

Kaloku umasingcwabane uyasinceda kakhulu. Umngcwabo ondilisekileyo, onesidima, awukwazi uvele ube nayo imali yawo ngokuwongela inyanga enye okanye iiveki ezimbi sele isehlo sehlile. Xa singena kumasingcwabane senzela ukuba kwixesha ekuthe kwafika khona isehlo, umntu aze abe nemali eyoneleyo yokwenza zonke izidingo zokwenza loo mngcwabo ube ngumncwabo onesidima, futhi ozokundiliseka ufanele umntu omdala.